Ifowunu isebenza khulu esikhathini sanamhlanje, kokuthoma ngakelami ihlangothi ngiyisebenzisela ukuqala isikhathi nangivukako. Kwesibili, ngivule ngayo isango nangiya emsebenzini, nangibuyako godu ngivule ngayo isango. Ngiyisebenzisela ukukhuluma nabantu eenkundleni zokuthintana, ngibuye ngiyisebenzise lokha nangisemsebenzini ngombana njenga-nje sisesigabeni sesine sokuthuthuka kwehlelo letheknoloji. Zinengi izinto esizifuna ngaphakathi kwefowunu, ezimumethwe buhlakaniphi bamakhomphyutha asebenzisana nefowunu. Ngakho-ke ukuhlala unganafowunu esikhathini sanamhlanjesi kungenza ipilo ukuthi ibe budisi khulu, ibuyele emuva ifane nesikhathini sakade lokha nazingekho iimfowunezi.

Ngokuya kwerhubhululo engilenzileko, ikhamphani yakwa-Telkom nekhamphani yakwa-Cell C zibonakala zingizo ezinedatha namkha amarutha namawayifayi wamanani aphasi. Nanyana kunjalo, amalanga la iinkhampha ezinye zisebenzisa ukwehlisa amanani ngenyanga ukuthi kwenyanga le kwaphela ungafumana idatha elithileko. Njengami ngisebenzisa i-Vodacom, kodwana ngibhadela i-three hundred rand ukufumana amagigi alikhulu qobe nyanga, nanyana kunjalo erhubhululweni lami ngifumene ukuthi i-Telkom ne-Cell C ngizo ezikhamba phambili amalanga la ngehlangothini ledatha newayifayi.

Injalo, ukufakwa kwengoma yakho ku-inthanethi kutjho ukuthi uzokuthokozwa ngemali. Nanyana kunjalo umuntu kufanele azitlolise kuma-app afana nabo-Spotify ukwenzela ukuthi azokwazi ukuthokozwa ngemali. Umuntu kufanele azitlolise kuma-app afana nabo-SAMRO ukwenzela ukuthi azokwazi ukuthokozwa ngemali, ngombana ukudlalwa komvumo wakho ungakafakwa ku-inthanethi kutjho ukuthi uzose ufumane imali kodwana angeze wafumana imali yaku-inthanethi.

Nangisathoma ukuphatha ufunjathwako kokuthoma ngafowunela umnganami engakhula naye ukusukela ekulisa ukufikela esigabeni sikamethriki. Ngikhumbula ufunjathwako wami asese mutjha tja. ngangimthengelwe ngumani. Ngathi ngokumfumana ngafaka i-sim card, ngadosela umnganami. Sakhuluma i-iri belaphela, lathi bona liphele naye wathenga i-airtime ngakelakhe ihlangothi, wabuyisa umtato ngakimi ngombana angithabele. Sobabili khabe sijabulele ukuthi akuphume lakusasa, kuphele ipelaveke sikwazi ukubuyela esikolweni ngoMvulo siyokukhuluma kuhle ngendaba yofunjathwako omutjha tja. Othengwe asese mutjha esitolo. Kwaba mnandi khulu ukuba nofunjathwako, ngangineminyaka elitjhumi neminyaka esithandathu.

Lokha umuntu nakathoma ukuba nomaliledinini kusiza khulu ukulandela imilayo esephetjhaneni olifumana nomaliledini omutjha, ngombana abomaliledininaba abafani, omunye uzakufaka i-sim card kanti usiqalisa phasi, ifowunu okulandelako yakho ingakhe ingabamba i-network ucabange ukuthi yephukile ungenelwe msebenzi wokuthi uyibuyisele esitolo namkha uthathe ifowunu ufune isizo ikibe ukufunda kwakho iphepha bekuzokunikela msinya imininingwana oyidingako. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi umuntu afunde imilayo ukwenzela ukuthi angatlhaga nakahlanganisa ufunjathwako wakhe aqeda ukumfumana.

Abantu ngabomaliledinini kulitjhugulule khulu iphasi, ukhumbule ukuthi esikhathini sakade bekukhulunywa namkha bekuthintanwa ngeencwadi umuntu ubhale incwadi uyithumele, ulinde amalanga, iimveke nenyanga ngaphambi kobana ufumane ipendulo. Ngakho-ke ukuphatha kwabantu abomaliledinini abomaliledinini qobe lilanga kulitjhugululile iphasi ngombana kwenza izinto zibe msinya nalula. Lokha esikhathini sakade abantu bebabekezela balinde ipendulo yencwadi ebayithumele ngenyanga ephelileko, kodwana bebabetheka kumbi lokha nakufanele badlulise umlayezo orhabako njengokubhubha komuntu. Njenga-nje esikhathini esiphila kiso umaliledinini ulitjhugulule khulu iphasi ngombana umlayezo ukhamba nje ufike nje.

Kanengi amafilimu weSewula Afrika athandwa khulu ekhethwapha kodwana amafilimu amanye akhona athandwa nangaphetjheya esele afakwe nakibo-Netflix namkha neenkundleni zokuthintana namkha eemfowunini. Kanti elinye ifilimu elithandwa khulu nangaphetjheya ekulifilimu leSewula Afrikapha, lifilimi le-Lion King.

Ifilimi elinye nelinye lihlala linomlingisi oyikutani. Kanengi umlingisi oyikutani ubonakala ngokuthi, umdlalo loyo namkha efilimi lelo lizabe litjheje phezu kwakhe namkha liqalelele phezu kwakhe khulu ngokuya komdlalo azabe awudlala begodu kanengi umtloli akambhubhisi namkha akambulali umlingisi oyikutani. Ngakho-ke umlingisi oyikutani ubonakala ngokuthi athome nefilimi abe agcine nalo ekugcineni begodu kanengi kilelo filimi uba mlingisi othumbako, akabi mlingisi ogcina esele abulewe.

Abalingisi bamafilimi abanye bagcina sele bahlonitjhwa nendima ebayilingisako efilimini lelo ngonobangela wokuthi abantu bagcina esele bazihlobanisa nefilimi lelo umuntu azibone aphila ngaphakathi kwefilimi lelo namkha azibone aphila ngaphakathi kwendima edlalwa mlingisi loyo. Kungakho abantu abanengi bagcine sele bathanda abalingisi labo, babe nabalandeli abanengi, bagcine sele bahlonitjhwa ngomsebenzabo omuhle ogcina wenza ukuthi abantu bazibone baphila ngaphakathi wefilimu labo.

Irhubhululo lokuthi amanye amafilimi ayaba nomthelela ebelelesini kuliqiniso ngombana kade kwakhe kwaba nefilimi leYizoyizo ekulifilimi ekhabe litjengisa abentwana abadelelako eenkolweni, abentwana abasela utjwala, abantwana abazithwala basese bancani. Kanti ifilimeli laba nomthelela omumbi khulu emphakathini ngombana abantwana eenkolweni bagcina esele bafuna ukuphila ngendlela abantu ebaphila ngalo kilelafilimi nanyana ifilimela labe lenzelwe ukufundisa kodwana abantwana abanengi balithatha ngendlela yokufuna ukuphila ipilo yefilimi leya. Iimpilo zabo zatjhuguluka neenkolweni akhenge basalalela.

Amafilimu wamalanga la sekabukelwa khulu ku-inthanethi. Lokho kudima abantu abangakghoni ukubhadela i-inthanethi ithuba ngombana akusiwo woke umuntu onemali yokubhadela i-inthanethi. Kwesibili, akusiwo woke umuntu onelemuko lokuthi nangifuna ifilimi elithileko kufanele ngibhadele ku-inthanethi ukwenzela ukuthi ngikwazi ukulifumana, khulukhulu abantu ebahlala eendaweni ezisemakhaya nabantu ebangakafundi ukuyaphi bayadimeka amathuba wokuthi babone amafilimu amanye ngonobangela wokuthi amafilimu amanengi amalanga la, sekabukelwa khulu ku-inthanethi.

Mina ngithanda ukubukela amafilimu ku-inthanethi ngombana i-inthanethi imsinya begodu ikukhethisa hlangana namafilimu amanengi ongabukela kiwo nanyana ifilimu kungelomnyaka omunye uyakghona ukulibukela nanyana ifilimu liphume namhlanje uyakwazi ukulibukela, kanti umehluko kukuthi kumabonwakude kufanele ulinde ifilimu ukuthi lizokudlala ngesikhathi esithileko. Nangabe awukghoni ukulinda ukufikela ngesikhathi leso, kuzakufanele ulidlale ngendlela leya yakade kanti iinsetjenziswa zeendlela yakade sezibulewe, azisekho eendaweni ezinengi. Ngitjho iinsetjenziswa ezifana nama-CD nama-DVD, ngakho-ke ukubukela ku-inthanethi kungcono khulu ngombana kumsinya begodu kulula.

Njengombana ipilo ibiza kangaka amalanga la, indlela yokubukela amafilimi engabiziko kukuthi umuntu azibhadelele i-Wi-Fi yangakwakhe aziko ukuthi bazokubukela kiyo boke njengomndeni kunokuthi akhambe ayokubukela ifilimu eendaweni ezibhadelwako nofana abukele ifilimu efowunini lapho elizokudlala khona isikhathi esincani. Kuzokusiza ukuthi umuntu abhadele i-Wi-Fi namkha i-inthanethi ezokusiza umndeni woke ukuthi bakwazi ukubukela amafilimi ngesikhathi ebafuna ngaso.